Palo ya bana ba banana, ba banyenyane ba tlasa dilemo tse leshome le metso e robedi. Re ka e thibela, pelehi ena ya bona. Ka baka lane la hore re ba rute ka matlung a rona, rona re le batswadi. Ka yona thobalano hore e tlisa HIV, tlisa pelehi, nakong e so ka e fihla. Ngwana a so ka qeta le dikolo tsa hae, dithuto tsa hae. Re mo rute haholo le dikolong, ba ba rute haholo ka yona taba ya thobalano. Le moo le dulang teng lekeisheneng, kapa moo le dulang teng fela. Ebe hape ntse le le etsa di-meeting tsa rona tsa lekeisheneng. Hore bo ntate ba tlohele ho sheba haholo bana ba santsane ba le banyane. Hobane ka baka la hore mohlomong, o hola ngwana a bonahala ekare o na le mmele o moholonyana e be se bone ekare mohlomong se le mosadi.

Letsholo le ke le tsebang la banna. Ke lane la hore banna ba ya di-clinic-ing, ba lo etsa circumcision. Le yane ya hore, banna ba tsamaya ba lo check-a taba tsa cancer.

Malwetse a tshwarang bana ba banyane, ke rush le sefuba.

Ke nahana hore ha motswalle ya ka, mohlomong ke na le motswalle a nang le HIV. Ke mmona hore mohlomong a santsane a kula. Empa ke tseba a ntse a nka treatment ya dipidisi. Ke nahana hore ke tlamehile jwalo ka motswalle ke bue le yena ke mmontshe taba tsa hore o tlamehile hore a nke treatment ya hae ka nepo, e ne ka nako. Haeba a sa etse jwalo mohlomong, ke na le hona hore mohlomong ke tsamaye clinic-ing ke tsamaya ke lo ba hlalosetsa hore hona le motho e ke bonang hore ha be right bophelong ba hae. Mohlomong ke kope hore ba lo mo thusa. Jwale ka bona e le ditsibi tse kgolo.

Lenaneo le ke le tsebang, ke la Mother and Child Project. Lona le thusa bo mme ba baimana, le bao ba se ba nang le bana. Ho ba fa di-tips tsa hore na ba ka etsa jwang ha ngwana a le mokae. Mohlomong ha a, a hlopha ngwana ka ntho e itseng. O ka etsa jwang ka yena.

Eo ke nahana hore e ka se ke ya sebeletsa batho, ya hore ba seka ba le thobalano. Empa se ka etsahalang, ke sane sa hore ba e di-clinic-ing. Ba lo thola dikgohlopo, tsa hore re thibele pelehi.

O tlamehile hore, o ye sepetleleng se seholo. Hobane mane, ba tla kgona ho o thusa ka ka metjhini e meholo. Ba kgone ho check-a hantle. Hobane monana, ha re na tsona di-machine e meholo e ka o check-ang hantle. Mo le o tla thola, tshebetso e leng hantle, e potlakileng ka pele ba tla kgona ho o check-a hantle.

Ke nahana hore molao, o entse hantle hore kgomo ya fatshe e sebediswe ka molao. Hobane ke yona le yona ke moriana o thusang batho ba kulang, ba e hlokang. Jwale ho batla hore, ha motho a e batla. E be o ba le lengolo la hore o wa kula. E ne a thole hape hore, ha fihla moo a kgone ho le ntsha. Ba bone ka nnete hore motho e ke motho a sebedisang kgomo ya fatshe bokuleng ba hae.

Batho ba fokolang, ka puo ya rona. Ba bua ka puo ya matshwao. Re tlamehile hore re ba hlokomele. Re be le pen le pampiri, hobane ho ka etsahala hore, ebe wena morekisi, puo eo ha o kgone ho e tseba. Empa ha o ka ba le pen le pampiri. Motho eo o tla kgona ho ngola fatshe ntho ae hlokang, ebe o wa thuseha.

O tla tlameha ke hore o letse mohala, ha o batla thuso ya tshohanyetso tshohanyetso. Hobane ha o ka tsamaya feela, o tla kopana le tsona ditsotsi tsena le mashodu. A tla o tshwarang poho ditseleng.

Moshemane wa ka, nka mo eletsa ka hore a tsamaye a ye clinic-ing. Kapa ke mo ise teng clinic-ing a lo circumcise. Ha ke qeta moo, ke mo jwetse hore ha batla ho etsa thobalano, hobane ke tlamehile ho mo ruta ka thobalano. A dule a sebedisa dikgohlopo ho thibela pelehi, e sa bolokehang.

O ka dula o phalatsa, hore o dule o se na nyoko. Kapa o dule o dule ontso peitile. Hore, mpa ya hao e dule e le right feela, o seka a tshwarwa ke bo dinyoko. Eya ke ona mokgwa oo, o ka kgonang hore o dule o ntso, bohloko bo itseng bo seka o tshwara.

Okay, Sharp. Ke nahana hore, ha ke kopana le motho a reng ke mo hlalosetse ka di-antiretroviral. Ke tla mo jwetsa hore a di sebedise, hobane di tla etsa hore bophelo ba hae bo be botelele. Masole a mmele a hae, a dule atile. A dule hape a ntse a tseba hore bophelo ba hae, bo tla dula a bontse bo kopane. A phele jwalo ka motho e mong le e mong.

Ditshebeletso tsa mmuso. Ke nahana hore ha o fihlile sepetlele, o thola mola o mo telele. E tlaba taba yane ya hore basebetsi ba teng ba mmuso, ha ba sebetse hantle ka nepo. Hobane o tla thola ntse ba le bangata feela a ntse ba tsamaya, bale feta feta feela. Jwale ke nahana hore ha ba sebetse hantle, ha ba sebetse ka ho thabisa.

Ke ile ka re, ke tsamaya, ke tlamehile hore ke ye santsane ke ya hae. Pula yana haholo. Ya nthola, yang kolobisa kaba metsi. Kare ke tla sheba moo ke ipatang teng. Ka thola hore ha hona le ha le ntlo e le nngwe. Ke difate fela, ka nqena le ka nqane. Ka thola hore nka se ke ka balehela sefateng, hobane ke tshaba mahadima. Ka ba ka tsamaya feela ka fihla ntlong ke kolobile.

Nka ba, nka thusa mmuso ka ho ba jwetsa feela hore le hona moo, mahaeng. Ho hlokeha hore ba tlise disebediswa tseo, di leng siko. Hore, le batho ba mahaeng ba kgone ho thola thuso. Ba tlohele ho romelwa metse toropong.

Batjha ba banyenyane, le tlamehile hore le sebetseng ka thata lona banna. Hobane, le tlamehile hore le iketsetse bokamoso ba lona. Le kgone hore le sebetseng. Hobane tjhelete ya batsofe, ke ya batsofe. Ke ya batho ba sa tla kgonang ho sebetsa. Ba sa hlola hobana le matla. Lona le sa ntsane le batjha, sebetsang jwalo ka batjha. Hobane le na le matla, matla e santsane ele a lona.

Nna ke tla ba jwetsa feela hore ha o santsane o na le kgono ya ho etsa bana. E ne o le motho wa ratang ho etsa bana. O tlamehile o etse bana. Hobane o etsa bana, hobane o kgona hore o tsebe hore o tla kgona, ho ba hodisa.

Motho ya kulang, a tsamaye e ye sepetlele. Moo a tla tholang, diente tsa teng tsa pandemic teng. Ka tshohanyetso. Hore a seka tshwaetsa ba bang.